Ngowami umubono ngibona engathi indlela yokusebenzisa i-hydroponic, iyona ndlela elungele esikhathini samanje, njengoba zinezinkinga zezikhukhula kanti nezinkinga zokuthola izimvula eziningi. Ngalokho-ke ngibona engathi i-hydroponic iyona elungele isimo esibhekene naso ngoba ayisebenzisi umhlabathi, kanti futhi izitshalo zakhona zikhula ngokushesha, zikhule zinothile futhi zinomsoco.

Ngokubona kwami ngingasho ngithi ugogo kumele ukuthi angatshali ngesikhathi lapho kunetha khona kakhulu kanti futhi angatshali ngesikhathi lapho kubanda khona kakhulu ukuze avikele izitshalo zakhe ukuthi zingafiki. Ngalokho-ke ngingasho ngithi ugogo angaqala ukubhekela izitshalo zakhe ngesikhathi sehlobo, lapho kunelanga khona elanele nokuthi izitshalo zakhe zithole ilanga ukuthi zikhule.

Ezolimo zithathwa njengenye imikhakha ebalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika. Ngoba zakha amathuba omsebenzi ziphinde zivikele abantu ekutheni bangabi nendlala, okusho ukuthi zakha ukudla okwanele nokuthi futhi zikwazi ukuthi zidayiswe nangaphandle kwamanye amazwe ukuze kwazi ukuthi sithole imali.

Ngowami umbono ngibona ngathi kungangcono uma ngabe uhulumeni angakha amadamu eduzane nalapho kukhona khona izilimi noma amasimu, ukuze mangabe imvula ina, imigqomo noma amadamu ayohlale egcwele ukuze uma ngabe isimo sesomiso sifika angeke abalimi baswele amanzi ukuchelela izitshalo zabo.

Yebo, ngake ngalivakashela ipulazi lapho kutshalwe khona amafruthi, izithelo. Isithelo esasiyimfivilithi yami, ama-aphula kanye nama mpentshisi.

Uvolo phecelezi anginankinga nalo, kepha kuya ngokuthi olunjani. Uma kuwuboya oluphephezelayo noma uvolo ophephezelayo angibi nenkinga, kepha uma kuwuvolo omahhahla noma onamagqumu, kuye kwenze umzimba wami uhlasimule ngendlela engekho yinhle.

Uma kungathiwa ngikhetha uhlobo lemfuyo engingalifuya, ngingavuya imvu ngoba imvu kulula ukuyifuya futhi kulula ukuyinakekela. Imvu idla utshani bemvelo, kanti futhi noboya lwesikhumba sayo, uyakwazi ukuthi ulidayise uthole imali.

Uma ngabe kuthiwa ngifisa ukuqala ibhizinisi lokufuya izinkukhu, kuyomele ukuthi ngiqale ngizakhele ihhokwe eliphephile, ngithole indawo ephephile lapho izilwane zasendle zingeke zikwazi ukufinyelela kuzo. Ngiqinisekise ukuthi lapho ezihleli khona kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi, ngiyenze isiqiniseko sokuthi ukudla kwazo kuhlale kuhlanzekile, kanti futhi kufreshi namanzi azo okuphuza ngifake uviniga.

Izitshalo ezivamise ukuba nezintuthwane. Lezi zitshalo zivamise ukuba nezintuthwane uma ngabe izimpande zakhona zikhipha uju, noma uma ngabe amagatsha anezimbobo. Lezi zitshalo kuvamise ukuba yisihlahla samapetshisi, imifino efana nespinashi kanye nesihlahla samango.

Ukwamukela isivakashi esivakashe epulazini, ungaqala ngokuthi ulikhombise indawo yonkana ngokuthi umukhombise izitshalo ezahlukehlukene nokubaluleka kwazo nanokuthi futhi zitshalwe ngandlela yiphi. Uma futhi uzizwa ukhululekile ungase ubenzele nesidlo esenziwe ngazo ezinye zazo izitshalo.

Ukudla okufakwe emathinini kanye nokufriziwe akunawo umsoco njengokudla okusuke kukhiwe ensimini kodwa uyakwazi ukuthi kuhlale isikhathi eside futhi kuvikelekile ezintweni ezifana ne-bacteria kanye namatsheketshe, kanti futhi kulula ukuthi ukudle, nawo nomsoco ukhona.

Indawo yokudlela ingakwazi ukuthi iqinisekise ukuthi ithola izintako ezintsha zaseplazini ngokuthi zibuze abavakashi njalo uma befikile emva kwesikhashana ukuthi bangathanda ukubona ziphi izintako ezintsha. Mhlawumbe njengokuthi babe neqeshana lephepha abanikeza izivakashi uma ngabe ziqeda ukudla ukuze zikhethe noma zibhale lokhu abangathanda ukukubona kudayiswa noma bephekelwa kona endaweni.

Impova, impova kuyizilwanyana ezijwayele ukutholakala ezitshalweni, ezitshalweni ezifana nombila noma ispinashi. Lezi zilwane zike ziququde noma zidle izitshalo phecelezi ziyamosha. Ngalokhu-ke isikhathi esiningi kuke kuthi uma ngabe kunomoya umoya ukwazi ukuthi uphephethe noma uvunguze ngamandla, ngalendlela yokuthi izitshalo zigcine sezisondelene, lezi ezinayo impova zigcine sezithinta lezi ezinganayo. Ngalokho-ke impova iyakwazi ukuthi uma ngabe isisondele kulesi esingenayo ikwazi ukuthi idlulele phambili kanjalo kanjalo-ke.

Ngowami umbono ngibona engathi uhulumeni angakwazi ukuthi asekele abalimi, abahlaselwe yimikhuhlane yezinyoni ngokuthi aqinisekise ukuthi ulimi nolimi unazo yini izinto ezifanelelekile noma indawo ekhuselekile yokuthi akwazi ukubeka imfuyo yakhe, phecelezi amanzi anele akhona yini, unazo yini amathuluzi afanelekile nokuthi indawo lapho alimile khona ifanelekile yini.

Ukuze uvikele isikhumba uma ufaka ikhondishina, kumele ufake ama-gloves kanye nesifonyo, ukuze ungaphefumuli ama-chemicals, futhi engathinti ama-chemicals ngesandla sakho.

Sawubona bhuti Philani, ngingumuntu onentshisekelo kakhulu kwezokulima. Sengize ngaqala nje ingadi encane egcekeni, ngalokho-ke bengifisa ukwazi ukuthi yini engingayenza noma engingayifaka emhlabathini, ukuze izitshalo zami zikhule zizinhle futhi zingasheshi zife ngaphambi kokuthi zivuthwe ngoba ngibona engathi izitshalo zami zisheshe zife ngaphambi kokuthi zikhule, angazi noma mhlawumbe ngithela amanzi amaningi noma zishiswa ilanga. Bengingathanda uma ngabe ungangicebisa kulokhu, ngiyabonga.